Okungihlukumezako ngokukhamba ngebhesi, ukuya emsebenzini kukobana kunesiphithiphithi esikhulu ekuseni, begodu lokhu kwenza bona kubenzima bona ngifike ngesikhathi emsebenzini.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganaskontiri, kukobana abagibeli abakhulileki ngombana ibhesi ingalimala lula, namkha yenze ingozi lula, kubenokubambezeleka.

Kusiza ngokuthi zikwazi ukufika ngesikhathi, lapho kufanele ziyekhona.

Uyamtjela umtjhayeli webhesi leyo, nanyana uyambawa umtjhayeli webhesi leyo, bona ubawa ukujama eentolo, lapho kuthengiswa khona, ukuze uzozikhulula.

Unobangela wokuthi kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi, kungombana iyakhuphuka imali yokuthenga iphetroli kanye nezinye izinto zokulungisa

Abantu bakhetha iinkoloyi ezizijameleko kuneenkoloyi zomphakathi, ngombana iinkoloyi ezizijameleko zisifikisa msinyana khulu, lapho siyakhona, bese kuthi lezi zomphakathi zinande ziyajama, zikhweze abanye abakhweli, bese ugcina ufike lada lapha uyakhona.

Intengo yeembaseli ephezulu yenza kubenzima ukuhlela ukukhamba nomndeni, ngombana kufuneka imali enengi khulu. Lokhu kusenza esicabange kabili ngaphambi kokuhlela amaholideyi, namkha ukukhamba ibanga elide.

Nange intengo yeembaseli ikhuphuka, abatjhayeli bayathintheka, ngombana kufanele basebenzise imali enengi njalo nakufanele bagcwalise. Lokhu kwehlisa imali abanayo begodu abanye bayagandeleleka bona basebenzise iinthuthi zomphakathi.

Ngicabanga ukuthi kulungile bona urhulumende alawule intengo yeembaseli, ngombana nange ingakhuphuka, abantu abanengi bangahlupheka. Lokhu kuthinta abatjhayeli beenkoloyi kanye nebeenthuthi zomphakathi. Urhulumende nakalawulako, kungasiza abantu abanemirholo emincani, ukuthi bakwazi ukuphila ngcono.

Iye ikhona inzuzo ngokusebenzisa iinkoloyi ezincani ezizijameleko, ngombana zonga imali, begodu lokhu kusiza khulu, nange umuntu akhamba emisebenzini mihla namalanga.

Ukubanekoloyi kuthinta isabelomali somuntu, ngombana kudingeka imali yomtjholense, kanye nokulungisa imoto nange iphukile. Lokhu kunganciphisa imali eselele ezinye iindingo zasendlini.

Ngicabanga bona abantu bangayonga ngokuthi bagibele ikoloyi ndawonye, namkha ukusebenzisa iinthuthi zomphakathi, namkha ukuhlela kuhle ikhambo ngendlela yokuthi bangakhambi kanengi.

Nange intengo yeembaseli ingakhuphuka, nentengo yokudla nayo iyakhuphuka, ngombana ukudla kudingeka ukuthuthwa ngeenthuthi ezisebenzisa iimbaseli.

Ngokubona kwami kulungile ukuthi abafundi baye eenkolweni ngeenkoloyi, ngombana kulula begodu kuphephile. Abazali bayakwazi ukuqinisekisa ukuthi abentwana bafika ngesikhathi, begodu baphephile endleleni, kodwana kubuye kubekumbi, ngombana endleleni kubanesiminyaminya ezingenza bona abanye bagcine sele babambezelekile endleleni.

Ngicabanga bona kuyinto ehle, bona abantu bakhuthazwe ukusebenzisa iimbhayisigila, kunokusebenzisa iinkoloyi zabo. Lokhu kungenza abantu bona babenepilo ehle, ngombana zabe bazivoqavoqa, begodu banciphise nesiminyaminya endleleni.

Ngiyavuma ukuthi ezingcono, ngombana zonga imali, begodu azikhiphe intuthu enengi, futhi zisiza ukugcina imvelo ihlanzekile, kodwana ikinga kukuthi zibiza khulu, begodu azikabi lula ukutholakala kuwo woke umuntu.

Abatjhayeli bathinteka khulu, ngombana nange ikhuphuka iindleko zabo zokusebenza nazo zibaphezulu. Lokhu kubenza bakateleleka ukuthi bakhuphule imali yagibele ukuze bakwazi ukuqhubeka nokusebenza. Lokhu kubanzima kubagibeli abanengi abangase bangakwazi ukubhadela izindleko zokukhamba mihla namalanga.

Angeze kwaba yinto ehle, ngombana abanye abantu angeze bakwazi ukufika endaweni lapho kufunele bafike khona, okufana nokuya emsebenzini.